Selo sa ntlha se se ka go lemogisang fa o golagane le Wi-Fi-ya o ne o itsamela mo mmileng, o tla bona ka yone go itlhagisa mo mogaleng wa gago wa letheka kwa godimo kwana. E tla itshupetsa gore go raya gore go nale mongwe mo karolong eo kapa mo tulong eo, wa ka tswang a tshubile yone Wi-Fi-ya, mme selo sa ntlha se nka se dirang le nna tota ke go tima yone data mo mogaleng wa me wa letheka mme ke laete Wi-Fi-ya go tswa mo mogaleng wa me wa letheka gore le nna ke tle ke golagane le yona ke dire tsele le tsele mo maharatlhatlheng.

Tsala ya me e leng kwa library mme e batla go dira bonnete jwa gore e golaganya mogala wa gagwe wa seatleng le Wi-Fi-ya, nka mo tlhalosetsa gore tsala, dira bonnete ba gore mo mogaleng wa gago wa seatla o tsene mo di settings-ing tsa gago tsa mogala wa seatla, mme ere ga o fetsa go tsena mo di-settings-ing tsa gago, o dire bonnete jwa gore o tima tsone re kare ke bo di-data, wa di tima morago ga o fetsa go di tima, o ye kwa Wi-Fi-eng o e itshube morago ga o fetsa go e tshuba, o tsenye selo bare ke password kapa yone nomoro ya sephiri e kabeng Wi-Fi e e dirisa, ka moo, o tla siamelwa.

Tsala ya me wa fetsang go nna a reka mogala mme a ratile go ka tsena mo mafaratlhatlheng kapa tsone ditlhaeletsano, a sa itse gore a ka reka jang data, nna ka esi nna, nka rata go itse pele gore ke network efe ya e dirisang. Morago ga moo, ke mo rotloetse gore a reke airtime. Morago ga go fetsa go reka airtime, ke teng mo e leng gore a ka tsena mo dikgethong tse di rileng tse di tlileng go mmontsha gore a ka reka data e e rileng, e feng le e feng. Morago a fetsa go nna a reka airtime, ee nka mo rotloetsa jalo e le tsala ya me.

Nna ke motho wa go lebelela di series-i tsa me ka nako ya me fa ke sa 'ire sepe, mme ke itse gore ke feditse mekgato ya me, mme mmamoratwa wa series ya me ke, nkare ke Money Heist. Ke yone nngwe ya di series-i tse e leng gore nka e boeletsa kgapetsa le kgapetsa.

Fa motho a tshela ka letshogo la gore mo mafaratlhatlheng wa sotlhakakiwa kapa gone mo inthaneteng a sa phele sentle, nna nka mo rotloetsa gore ka bonako a dire bonnete ba gore motho oo wa mo tlaleya ebile motho oo wa mo block-a gona mo mafaratlhatlheng. Mme gone ha a mo tlaleya, a mo tlaleye teng mo mafaratlhatlheng teng moo kapa a ka mo tlaleya ko mafapheng a a rileng, e ka nna mafapha a sepodisa, mafapha a bosiamisi le go tshwana le mafapha a bo Social Development, ke teng kwa tla kry-iyang thuso teng mme a 'ire bonnete ba gore ga a tseye botshelo jwa gagwe.

Ee, nka ikega ka mafaratlhatlha a tlhaeletso go neelwa tshedimosetso e rileng. Ka gore jalo, mo nakong tsa nou yana re phela mo mafaratlhatlheng a tlhaeletso mme ke ona tsela e bonako ya go fitlhela dikgang tse di rileng. Seno se 'iriwa ke gore mafaratlhatlha a tlhaeletso, nako le nako o kgona go fitlhela sengwe le sengwe le fa ne o le ko tirong kapa o le kae mo sejanageng kapa o le mo sepalangweng sa botlhe, o kgona go fitlhelela dikgang tseo ka tsela e bonako. Ka gore jalo ee, nka ikanya one mafaratlhatlha a tlhaeletso ka tshedimosetso.

Ke ne ka ke fetilwe ke monyetla wa go bidiwa go tla tirong ka ntlha ya go sa utlwe mogala wa ka wa letheka gane o lela. Pelo ya ka tota e ne e le botlhoko thata ke ipotsa gore gwa bo go iragetseng. Ke ne ke ntse ke tsentse kopo ya tiro mme morago ba nteletsa gore ke tle go bereka mme nna ke a s'ke utlwe mogala wa letheka ga o lela. Kgang eo ga yaka ya tshwara sentle.